Imphakathi ingaseka ngokuthi, banakekele ogogo ngangokuba mhlampe uhulumeni avule amathuba omsebenzi. Bese ukuthi labo bantu abasemphakathini, ngoba umphakathi iwona owazi kakhulu, uwona owaziyo ukuthi ugogo bani bani, ohlala yedwa ini ini. Kungavuka amathuba omsebenzi hlampe kufunakale isitradi nesitradi, kube nonompilo wakhona kuwumuntu hlampe othatha amakhadi ogogo abahambisele eklinikhi. Abalandele amaphilisi ngoba phela abanye babo ababe besakwazi ukuthi bey'finyelelele bona ngenxa yamadolo neqolo akasakwazi ukufinyelela ugogo emaklinikhi nokuyobamba olayini, kodwa-ke intsha yasemphakathini ingathola ithuba lokuthi ilekelele ogogo, ihambe iyobalandela amaphilisi. Abanye engathi sebebadala batholelwe abantu abazobageza, abantu abathembekile mhlampe omama abadala nje abangasebenzi, kodwa uhulumeni ababhekelele.

Endaweni yangakithi y'khona iy'nsiza ngoba kunonompilo laba abasebenzisana namanesi. Bayahambela amakhaya namakhaya uma nje bazi ukuthi la kumuzi bekunogogo ongasakwazi ukuy'geza, udinga mhlampe ukulethelwa amaphampasi. Bayafika ilanga nelanga, bayafika bezomugeza ugogo njalo ekuseni, bemushintshe benikeze nomndeni iy'nsiza zokuthi uma bengekho mhlampe mase ugogo ey'moshile ebusuku bewashiye nalawo maphampasi, namaglavusi, nama-sheet spread, lokhu okubekwayo ukuthi alalephi phezu kwazo angangcolisi ishidi anakekeleke nje. Bayamunakekela bamulandele amaphilisi ngoba bayazi ukuthi akaphathekile.

Umsuzwana uyawushaya umkhuhlane. Umsuzwana umkhuhlane uyawushaya uwulahle le uma nje uzogquma ngawo. Isihlahla nje esitholakalayo, esimila noma yikuphi. Sinephungana, kodwa lona iphunga lakhona lingathi liyakhakhatha khakhatha kancane kodwa nje uyasiza uyasiza umsuzwana kakhulu. Nakwi-COVID nje usilekelele nje kabi umsuzwana.

Inqubomgomo ekhona eseka abantu abakhubazekile abahlala emakhaya ukuthi abantu basemakhaya kumele ukuthi banakekeleke ngokuthi bafunde, nokuthi konke abathenjiswe khona kumele ukuthi kufinyelele kubo. Uma kungafikanga banalo ilungelo lokuhamba ukuyovula icala besho ukuthi sasithenjiswe u-one no-two, wafika kodwa awangafikela kithi. Asiwazi ukuthi waphelela kanjani. Labo bantu laba banecala banalo icala, kumele ukuthi beboshwe.

Eyi ngoba phela abanye abazali enengane umuntu, uthole ingane esey'faka amasi ingane ino-two months. Lokho amathumbu engane isuke ingakakulindeli. Lokho kugcina sekwenza ingane ingasazizwa kahle isigula, isikhala ngenxayephalishi. Iphalishi labantu abadala, kodwa-ke ngenxa yokuthi amanye amaklinikhi bayafundisana ukuthi nakhu ukudla oku-right ongakudlisa ingane uma eseneminyaka emingaki, uma eseney'nyanga ey'ngaka. Yikhona okuyilungele, nakho okungayilungelanga ozokwazi ukuthi ingane yakho uma uyidlisa, uyidlisa izinto ezinempilo.

Benginganciphisa njengokuthi kunabantu okumele nje bavele umuntu athole usizo abuyele ekhaya, kodwa-ke kunabantu abaze bey'celele bona besho bethi angeke bekwazi ukuya emakhaya ngoba akekho umuntu ozomnakekela. Lokhu kugcina sekwenza iy'bhedlela ukuthi zigcwale kakhulu okungenasidingo, ngenxa yomuntu othi yena hhawu amanesi aseyamuzwela. Ngiyacabanga ukuthi nje ukuze kugwemeke lokho, umuntu okumele ngempela ngempela abe khona esibhedlela nguye umuntu lo oyohlala ngaphakathi. Laba abay'celelayo ababeka iy'nkinga zabo bey'bone ukuthi benza kanjani.